Nxavo wa data ya Vodacom wa durha nxavo wa data ya Cell C yi le hansi ene a yi last masiku ya ku tala ta masiku .

Eya nxavo wa data hi wona u nga xirhalanganyi leswaku vanhu va tiphina hi inthanete hikokwalaho nxavo wa data wu le henhla ngopfu.

A ni titwi kahle a mbilu ya mina ya vava ku ri hikokwalaho ka yini data ya mina expire ni nge se yi tirhisa ngopfu.

Ni xava data ya vhiki rin'wana na rin'wana ya netiweke ya Vodacom se hi n'hweti ni tatisa ka mune kumbe ka ntlhanu.

Data ya i data leyi vuriwaku i data ya foni leyi tirhisiwaku efonini ntsena a yi pfumeleriwi ku hotspot-a munhu kumbe ku xerhela un'wani yi tirha a fonini ntsena ya wena.

Ti-app-e leti dyaka ngopfu data mi nga ha ngheni eka tona a ni ta seta data usage ya mina yi va le hansi yi ni pimela ku ri ni fanekele ni tirhisa data hi ku fika kwihi hi mavhiki mambirhi kumbe n'hweti.

hikuva Wi-Fi i ri hakela kan'we loko n'hweti yi hela mali ya kona yi va yi vuya kwalaya u yi tirhisaka ku xava data vhiki na vhiki.

Ku data ya mina yi nga heli a ni ngheni ka ti-app leti dyaka ngopfu data ni yi tirhisa hi vukheta. Loko ni vona leswaku yi le kusuhani na ku hela and ya ha tele ni download-a ti-movie ni download-a tinsimu ni hotspot-a na vanhu lava nga le kusuhana na mina va ndzi pfuna ku hetisa ku nga se expire.

I ku va i data leyi nga le fonini and munhu un'wana na un'wana wa swi kota ku yi tirhisa eka thelesifoni ya yena.

I ku endla leswaku ti-app leti dyaka ngopfu data i nga ngheni ka tona i nga download tinsimu i nga download ti-movie i tirhisa data ya wena eka le swa nkoka ntsena.

Swi nga khumba swichudeni hikuva swi ka swi nga swi koti ku tirhisa inthanete hi mhaka ya durhelo ya data. Va nge swi koti ku download-a ti-app-e to dyondzisa vana va xikolo va nge swi koti ku yingisela tivhidiyo ta vanhu lava va kha va dyondzisa ti-subject to karhi eka inthanete hikokwalaho ka madurhelo ya data.

Va endlela leswaku un'wana na un'wana a va na data ya ku ringanela airtime leyi a yi xavaka hi nkarhi wolowo un'wana na un'wana i hlayeriwa i nyikiwa mpimelo ma-data hi ku ya airtime leyi a yi chelaka hi n'hweti.

Munhu i lawuliwa hileswi a lavaka ku swi endla ka inthanete a vonaku loko no xava data ya ku ringanela nhlayo ya so yi ta kota ku ya ni khavhara ka leswi ni lavaka ku swi endla eka inthanete.

Wu endla leswaku ku va na swipimelo eka matirhiselo ya inthanete eka vanhu kuma ku loko munhu a nga swi koti ku fikelela ntsengo wa data ya karhi swi endla loko a ri ka inthanete a nga tirhisi swilo hinkwaswo ka inthanete hi ku hlayelela data leyi a nga na yona.

Lexi nga ta endla ku ni chuza wun'we ka vaphakeri lava ni ta chuza vuphakeri loyi nxavo ya data ya yena yi nga le hansi leyi data ya yena yi nga ta ndzi last-a masiku ma ku hlayanyana na nxavo wa kona u va u ri le hansi.

I ku va ti-network tin'wani ti va ti kha ti tsutsumisa ti-customer tin'wani ti va ti kha ti nga tsutsumisi ti-customer kha ti famba hi ndlela ya tona hikokwalaho mi kuma ku tin'wani ti-network ta durha tin'wani a ti durhi.

Swi na nkoka ku tiva ku siku ra wena data ra wena yi ta hela rini hikokwalaho wa swi kota ku tirhisa data ya wena yi hela before yona yi hela.

Loko data ya mina yi ri kusuhani na ku hela ni nga yi tirhisanga ngopfu ni nga endla leswaku ni hotspot-a lava nge le kusuhani na mina ni kota na ku download-a ti-movie tinsimu ni kota na ku nghena a ka ti-app leti dyaka ngopfu data leswaku data ya mina loko ya heleriwa ni va ni yi hetile.

Malume loko va mi nyika va ku va mi nyika xirhundzu xa data kumbe data bundles va vula leswaku n'hweti yin'wana na yin'wani until twelve months yi hela va ta va kha va mi engeta data data leyi loko mi yi tirhisa hi yona mi yi tirhisaka ku nghena ka inthanete ku nghena ka WhatsApp ka Facebook ka TikTok hi yona mi yi tirhisaka loko yi herile n'wina a fanekele mi xava airtime mi tlhela mi xava yin'wani data.

Xivangelo lexi endlaka leswaku data yi durha eka masiku lama hi hanyaka ka wona i ku ri masiku lama data xin'wana na xin'wana lexi hi xi hi tirhisaka efonini xi lava data ene masiku lama ku tirhisiwa ngopfu inthanete, inthanete na yona yi lava ngopfu data ti-social media hinkwato ti tirhisa inthanete ende ti tirhisa na data loko hi kha hi tirhisa data ka ti-social media hinkwaswo hi leswi endlaku data nhlayo wa data yi va yi kha yi durha yi kha yi gonya yi kha yi ya henhla masiku hinkwawo.

Ni nga vula leswaku nxavo wa data yi le henhla ngopfu na matirhiselo wa vanhu va ma data ma le henhla vanhu loko va tirhisa data masiku lama a va ha kheti leswaku va yi tirhisa kwini hi le kwihi vo tshama va ri busy ka inthanete dyambu hinkwaro va kha va tirhisa data a va na mhaka na swona leswaku yi ta hatla hela kumbe njhani.

Munhu a nga tirhisa data a ka ti-social media leti a ti vonaka leswaku ti na nkoka ku a nga ti tirhisa masiku hinkwawo a nga tirhisa data ya ka inthanete loko a vona ku swi fanerile leswaku siku rero a nga tirhisa inthanete hayi ku a tirhisa inthanete masiku hinkwayo hambi swi nga fanelanga ku a nga yi tirhisa.

Loko munhu a tirhisa data a nga kota ku ya kota ku fikelela ehenhleni ka mahungu lama humelelaka Afrika-Dzonga hinkwayo tinghozi leti humelelaka tlhelaka laha Afrika-Dzonga hinkwato u nga kota ku ti fikelela munhu a nga kota ku ya fikelela ku vulavula na maxaka ma ra le kule hi ku tirhisa yona data.

Ina data yi hambanile na matirhiselo ma Wi-Fi eka wa data a swi talangi mi kuma data va ku data ku na data ya unlimited a yi swi talangi mi kumaku ku xava data leyi nga ta yi tirhisa n'hweti hinkwayo yi nga heli u xava hi ntsengo wo karhi kambe loko swi fika ka Wi-Fi swi kona. Ka Wi-Fi va nga ku byela ku xava Wi-Fi hakela Wi-Fi five hundred laha u nga ta vona n'hweti hinkwayo hikuva unlimited va tlhela va nge ku byeli loko i khoneketa vanhu vangani i khoneketa vanhu lava i lavaku vona.

Ku pfaleriwa ka data hi loko data ya wena yi nga ha swi koti ku tirha nchumu data ya wena yi endla nga ku a yi kona a fonini hambi u ri na yona yi nga ha tirhi na nchumu na nchumu.

Eya ku na ku hambana ka madurhelo ya kona loko ku ri three gig nxavo ya koho yi le hansi na four gig nxavo ya kona yi le hansi ka kambe loko ri five G nxavo ya koho yi le henhla hikuva na na makhomelo ya kona ya network yi va yi ri le henhla.

Eya ina ku bela riqingho hi vhidiyo u tirhisa data yo tala ku tlula loko u kha va bela riqingho hi rito hikuva loko u kha va bela riqingho hi rito wa tikuma u vulavula na tiawara to talo mara i kuma ku leswaku yo tirhisa ti data tintsongo kambe loko u bela riqingho hi vhidiyo ku vulavula timinete ta ntlhanu i va i yi tirhisile kwalomu ko fika ka va two hundred ku ya ka three hundred wa ti-data.

Mina hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku ku fihliwile leswaku loko hi xava data ku na ntsengo wo karhi lowu tekiwaka hi khampani yo karhi kumbe loko ni xava data eka Vodacom ka Vodacom ku na ntsengo leyi va yi tekaka ehenhleni ka mali liya ya ku xava data hi mhaka ku data ya kona yi va yi kha yi durha swinene se a swi tava kahle loko vo hi paluxela swona a rivaleni hi kota ku swi twisisa kahle ku ku nga va ku kha ku humelela yini.

Hayi data a ri fanekele ri nga vi na siku ra ku expire data a fanekele ri nga expire-ri ri nga pimeriwi ku ri expire marine kambe loko ri herile ku va kona ku expire ka rona hikuva wa xava data u ku xava data ya masiku manharhu u kuma ku a wa ha kotanga ku yi heta hi masiku lama manharhu se yi ta boha ku yi expire ya ha tele.

Malume loko xirhundzu lexa data mi nga xi kuma xi va xi herile ku va mi xava data yin'wani mi fanele mi xava airtime loko mi xava airtime mi chela airtime endzeni ka foni loko mi chela airtime endzeni ka foni mi ta sungula ku dayila ti-option leti nga ta mi humesela data n'wina mi ta hlawula data leyi mi nga ta yi afford a ku ya hi airtime leyi mi nga yi chela a fonini ya n'wina ku kota ku mi xava data yin'wanyana.